Ndzi lava ku lomba swiambalo swa ndhavuko wa xiVenda hikokwalaho ko, ndzi lava ku twisisa kumbe ku tiva hi ndhavuko lowu naswona ndza wu tsakela swinene. Ndzi lava ku va ndzi ri eka ndhavuko wo hambana naswona ndzi kota ku va ndzi tlangela mindhavuko yin'wana, handle ka ndhavuko wa mina.

Vavasati va nga a mbala swibelana, va tlhela va ambala na maduku, va heta va ambala na masandhazi. Vavanuna va nga ambala tinjhovo, kumbe va ambala swiburukwana swo koma na tinjhovo laha henhla.

Ndzi vona onge vantshwa a va ha tekeli enhlokweni xintu na swidyondziso swa le makaya ya vona, hikuva mbalelo ra vona ra minkarhi ya sweswi a ri tshamisekanga. A va ha mbali hi ndlela ya ku xiximeka, naswona vo famba va mbale swin'wana na swin'wana hi ku ya hi mavonelo ya vona na hi ku ya hi ku rhandza ka vona. A va ha ti hloniphi naswona a va ha hloniphi no tekela enhlokweni ndhavuko.

Ina ndzi vona swi ri na nkoka hikuva, u kota ku tiva hi hi mindhavuko yin'wana naswona u kota ku aka vuxaka. Hikuva munhu un'wana i munhu un'wana hi vanhu van'wana, naswona ku va hi tiva mindhavuko yin'wana hi tlela hi dyondza hi yona. Swi na nkoka ngopfu hikuva Afrika-Dzonga hi vanhu van'we hinkwenu.

Va rhandza ku ambala swiambalo swa masiku lawa kumbe manguva lawa, hikuva va rivele hi timhaka ta ndhavuko. Naswona a va ha la landzelerisi ngopfu ndhavuko vana va masiku lawa. Va teke ndhavuko va wu veka ndzhaku, va ambala swiambalo swin'wana na swin'wana naswona a va ha xiximi timhaka ta ndhavuko.

Ndzi vona swi nga ri vutlhari hikuva swi va swi nga tshamisekanga. Ku va loko u tekiwa u hundzuka xilo xin'we na nuna wa wena, loko nuna wa wena a hundza emisaveni u sala u ri na ti-ancestors kumbe vanhu va le hansi lava va nga khonekitana na wena hi nuna wa wena. Loko u nghenelela vukati a hi nkarhi hinkwawo swi fambaka kahle, naswona u va u ti vangela switandzhaku swo ka swi nga tshamisekanga.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a swi bihanga ku va va nga ngheneleli eka vukati byin'wana, loko ku ri ku rhandza ka mbilu ya vona a swi bihanga naswona va nga tshama va nga ri na munhu vutomi bya vona hinkwabyo. Vutomi byi ya mahlweni, va xixima leswi va nga swi boha na nuna wa vona loyi a nga va fela. Naswona hi tlhelo rin'wana, a swi bihanga ku va va hundzela mahlweni va tlhela va tekiwa kumbe ku lovoriwa. Hikuva ntsako wu fanele munhu un'wana ni un'wana, naswona vutomi a byi yimanga a byi heleli ndhawu yin'we.

Ina a ndzi ta swi endla hikokwalaho ko munghana wa mina swi fana na loko a ri ndzisane ya mina. A ndzi ta endla leswaku mutswari wa mina kumbe mana wa mina va n'wi heleketa leswaku a nga fiki a twa mimpfumawulo wa ku kala manana kumbe mutswari. A kota ku fika a tiphina ku fana na vana van'wana lava va nga na vatswari. A nga twi ku va a loveriwile hi mutswari swi va swi n'wi vangela ntikelo.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa mina i ku va u kota ku tiva laha u humaka kona, na ku va u kota ku tiva ti-ancestors kumbe va le hansi va ka n'wina. Na ku va u tiva swilo hinkwaswo hi laha u humaka kona na ndhavuko wa wena.

Mavito ya xivongo i kumbe mavito lawa ya vuriwaka ti-heritatory names. Mavito lawa i mavito lawa u ma kumaka loko wa ha ku beburiwa eka ndyangu wo karhi, hi ku hambanahambana. Naswona ya endla leswaku u kota ku tiva laha u humaka kona, u kota ku swi tiva leswaku u wela kwihi, ka mani, naswona ti-ancestors ta wena hi tihi.

Ndzi ta va xavela swiambalo swa ndhavuko wa Xitsonga. Loyi wa xisati ndzi ta n'wi xavela xibelana, minceka, na masandhazi. Loyi wa n'wanuna ndzi ta n'wi xavela tinjhovo.

Vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko ku fana na na mucato byi hambanile na vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko. Hikuva ta nkhuvo wa mucato ku va ku ri vuhlalu byo sasekisa kumbe vuhlalu bya ku kota ku tivisa vanhu ku u wela ka ndhavuko wihi. Kambe lebyi byi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko ku va ku ri vuhlalu bya ku kombisa ku ri munhu loyi i n'anga, naswona u khome hi va le hansi va mimoya ya njhani.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi kume risinga kumbe risiha, ndzi heta ndzi xava vuhlalu lebyiya, ndzi heta ndzi xava nayiti. Laha ndzi nga rhungelela vuhlalu lebyiya hi nayiti endzeni ka risiha. Ndzi heta ndzi boha.

Ndzi ta n'wi hlamusela leswaku xibelani xi ciniwa hi ku dzumbudza nyonga, u yisa hala na hala. Ndzi heta ndzi xi mbala ndzi n'wi kombisa leswaku u endlisa ku yini loko u va u karhi u cina.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele ku ambala tinjhovo. Nkarhi wun'wanyana va pfumeleriwa na ku ambala titangu to karhi. Mara hi ku ya hi nawu va ambala tinjhovo va heta va nga mbali na tintangu.

Swiambalo leswi ambariwaka hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga i xibelana, masandhazi, maduku, na vuhlalu byo karhi bya le enhlokweni na le nkolweni, kumbe emilengeni.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i Thomas Chauke dokodela. Ndzi rhandza dokodela Thomas Chauke hikuva tinghoma leti va ti yimbelelaka ti na vuxokoxoko kumbe meseji wo karhi lowu ndzi khumbaka.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hikuva vayimbeleri va Xitsonga va va va yimbelela hi ku ya hi swilo leswi va nga hundza ka swona na le vuton'wini. Va yimbelela hi swilo leswi swi hanyaka ene swilo leswi na hina van'wana hi pfaku hi hundza eka swona.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko i ku endla leswaku hi nga lahlekeli hi ndhavuko wa hina. Naswona hi tshama hi karhi hi tlangela ndhavuko wa hina hi tlhela hi tsakela ku va hi va Matsonga.

Ndzi rhandza ncino wa xibelana hikuva ncino wa xibelana loko u karhi u cina, xibelana lexiya naxona xi va xi karhi xi cina. Xi jika xi ya hala xi heta xi ya hala. Swa ndzi tsakisa swinene.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga i ku va ndzi hlonipha ndhavuko. Naswona ndzi wu xixima ndzi tlhela ndzi rhandza ndhavuko wa hina. Ndzi tlhela ndzi tlangela hi minkarhi hinkwawo ndhavuko wa hina wa Mtsonga. Na ku va ndzi kota ku tiva laha ndhavuko wa hina wu humaka kona.

Ndzi tsakela xiyimbeleri dokodela Thomas Chauke. Ndza va tsakela hikuva va yimbelela tinsimu ta ndhavuko va tlhela va yimbelela tinsimu hi ku ya hi vutomi bya vona na leswi swi va ka swi endleka laha misaveni ka hina vanhu va Vatsonga.

I tiyindlu ta VaTsonga ta ndhavuko. I tirhandavula naswona ndzi nga tshama eka yindlu ya muxaka lowu hikuva mina ndzi rhandza ngopfu swilo swa ndhavuko. Naswona ndza swi navela ku va na experience hi ku va ndzi tshama ka tindhawu ta muxaka lowu.

Ntirho wa vavasati emidyangwini i ku va va basisa, va tlhela va sweka, va tlhela va hlayisa vana.